Mo sekolong se ke se tseneng metshameko e ne e le kgwele ya dinao, le long jump mme nna ka gore ne ke sa rate go tshameka tse e le goreng basetsana ba le bantsi ba ne ba tshameka sone ke ne ke sa rate mme ke ntse ke le mosetsana ke ne ke tshameka kgwele ya dinao le . E ne e le motshameko o e le goreng ne ke o rata ka mmele, pelo, le moya, mme ke tsaya gore letsatsi lengwe ke tla ipona mo thelebišheneng ke raloka kgwele ya dinao le ba dinaga tse dingwe go isa naga ya rona ya Aforika Borwa kwa godimo.

Go ne go se bonolo go tshameka kgwele ya dinao le o le mosetsana, mme ke ne ke utlwile botlhoko nako e ntsi fela ke ipotsa gore gonne ke a e rata kgwele ya dinao ntleng le gore ga e se nna mosimane ke mosetsana mme ke tlile go e tshameka. Le ka thekgo ya barutwana le barutabana ba e leng goreng ba ne ba thekga motshameko o o wa kgwele ya dinao ba ne ba nthekga, mme go ile ga nna bonolo fela gore maikutlo a ka le tlhaloganyo le maemo a ka a ye kwa tlase gore ke tle ke kgone go tshameka.

Go tsaya karolo go ile gwa nthusa go le gontsi thata mme ke tla simolola ka boitekanelo. Pele ga re tshameka kgwele ya dinao, re tshwanelwa ke go bontsha gore re itekanetse go le bo kana kang. Re tshimolola ka go phutholola mmele go bontsha gore ka nnete re itekanetse re tlile go tsaya karolo ba rotlhe mo kgweleng ya dinao. Le le tlhaloganyo, tlhaloganyo e phela e bulegile gonne re a lebelela gore ke tla feta ka fa, ke a feta kafa ke tla kgona go ragela motho o mongwe ola gore re tle re kgone go fenya ba re tshamekang le bona ke ne ke e rata kgwele ya dinao go phala metshameko e yotlhe.

Bana ba tshwanetse go latelela melao e, pele ga ba tshameka. Yo mongwe le yo mongwe o nale sekgetho sa gagwe mme o itse gore ba leloko la gago ke ba ba feng le tshwanetse go ragelana, ga go tshwanelwa go lwewa. Ebile ga la tshwanela go ragana, bagolo ga ba tshwanela go tshameka le bana gonne bagolo ke ba ba golo mo baneng. Ke ba ba tonna mo baneng ba tla tla ba fenya bana kgotsa ba ba gobatsa ge ba tshameka le bone go nne e tlabe e le bagolo fela go nale bana, bagolo ba tshameka le bagolo, bana ba tshameka le bana.

Nna go ya ka nna ke tseya gore karolo e e le goreng kgwele ya dinao le metshameko e direla gore batho e be seopasengwe ke ka ntlheng ya gore, batho ba ba fapa-fapaneng le bana ka ya mengwaga ya bone ba tshameka metshameko e, o fitlhele e le gore bana kgotsa bagolo ba ya kwa moralokelong mo e leng goreng letsatsi lotlhe bagolo ba tlabe ba le teng ba ile go thekga bana ba bona, e le ba leloko ba e leng goreng ba tlile go thekga batho ba e leng gore ba tshameka le bone kgwele ya dinao, kapa kapa metshameko ka mefutafuta e botlhokwa.

Tsaya gore bana ba ba ntsi ba e leng gore ba tshameka metshameko e e leng kgwele ya dinao, base ball-o, cricket-e le metshameko e nngwe e e le goreng ga ka e bua. Ga ba iphe nako ya gore tshwara dibuka ba bale se se direla gore e ame, e ame dibuka tsa bone le dithuto tsa bone gonne ga ba kry-e nako e e leng goreng e maleba gore ba tshwanetse go ithuta. Ke tsaya gore batlhopi ba bona le di tlhopa, baeteledipele ba bona mo metshamekong ba tshwanetse go ba fa nako gore ba tle ba ithute. Ga dikolo di tswaletswe ke gone mo e leng goreng ba ka lebelela fela mo metshamekong ntle le goreng e ame dithuto tsa bona.